Avuxeni mulungu wa mina i Nsuku loyi a vulavulaka ndza swi twa leswaku mi ndzi kombela ku ndzi ta entirhweni hi siku leri ku vekiweke leswaku ku ri ta va na xidzedze a ndzi yingiserile xiyanimoya eka munghana lonene FM naswona va vekile leswaku hi siku leri mi ndzi kombelaka ku ndzi ta entirhweni ku ta va na xidzedze xikulu leswi swi ti endla leswaku ntirho wu nga fambi epurasini a ndzi kombela ku vutisa leswaku a swi nga kotiki ku ndzi ta siku leri landzelaka na.

Vurimi byo tihanyisa byi endla leswaku vutomi byi olova swinene byi endla leswaku ndlala yi hunguteka emutini mbewu leyi u yi tirhisaka u yi xava hi ntsengo wa le hansi leswi endlaka leswaku mali yi hlayiseka naswona byi ku nyika nkarhi na vutivi byo kula swakudya swa wena.

Ina, vatirhi va le mapurasini va fanele ku kuma mali yo engetela eka ntirho wa navusiku naswona swi fanele ku langutiwa tanihi nxaxamelo wa ntshunxeko wa vatirhi na timfanelo ta vona.

Maendlelo ya ndhavuko ya endla leswaku misava yi tshama yi fuwile vanhu va khale a va tiva nkarhi wo rima naswona a va nga tirhisi swicelwa leswo onha misava ku fana ni maendlelo ya manguva lawa manguva lawa va tirhisa swilo swo fana na ti-drone, ti-data na ti-sensor-a leti lawulaka swakudya.

Swa nonoha ku kuma swakudya swo fana na mavele na tibhoncisi hikuva swakudya leswi swi khumba hi ku cinca ka maxelo swakudya leswi swi lava ndhawu leyi hanyeke yi nga na mati naswona ku na ka mpfula ya nkarhi na nkarhi.

Ndzi pfumela leswaku munhu a nga tirhisa mati lama a hlambeke hi wona kumbe lama a hlantsweke swibye ku cheleta swimilana hikuva ya nga va na mbuyelo wo antswa kambe ku na swiphiqo nyana leswi munhu a faneleke a swi tekela enhlokweni munhu a nga tirhisa mati lama ya nga riki na chem yo tlhariha ku cheleta swimilana.

Ntirho wa mfumo i ku tiyisisa leswaku van'wamapurasi a va tisiwe hi khombo loko dyandza ri hlasela i ku tiyisisa leswaku vana a swikimi leswi va pfunaka naswona va na mali va tlhela va tiyisisa leswaku vuhumelerisi bya swakudya byi tlhela byi va kona hi ku antswa.

Van'wamapurasi lavatsongo va nga swi kota ku tirhisa thekinoloji hi ndlela leyi faneleke naswona leyi olovaka loko ku ri na ntlawa ya vanhu va le kaya lava va nga swi kotaka ku va dyondzisa nakona na loko mfumo wu wu kota ku va nyika mintlawa yo fana na ti program leti va dyondzisaka hi matirhiselo ya thekinoloji va nga nyikiwa switirhisiwa swo olova naswona va nga tirhisa ti smartphone ta vona ku kuma vuxokoxoko mayelana na switirhisiwa leswi.

Maendlelo ya ndhavuko ya ni nkoka swinene tanihileswi ya hlayisaka mbangu ya durha hi mali ku leha hi aka vuxaka emisaveni kambe ku pfumaleka ka thekinoloji swi endla leswaku ku nga olovi leswaku hi tirhisa matirhiselo ya khale hikuva a hi nga swi koti ku lwisana ni maxelo lama cincaka naswona a yi na mbuyelo wo leha.

Ndzi nga kuma nseketelo wa swa timali kusuka eka mfumo hi ku va tsalela papila ndzi yisa etihofisini ta vona ndzi nga tlhela ndzi kuma nseketelo wa swa timali hi ku tirhisa mintlawa ya n'wana ya van'wamapurasi.

Swiyimo swa xisekelo swa ntirho eka xiyenge xa vurimi swi katsa nkarhi wa ntirho muholo vuhlayiseki bya vatirhi ni timfanelo ta vatirhi ni matirhiselo ya switirhisiwa hi ndlela leyi faneleke.

Loko ndyangu wa mina wu hlaseriwa hi maxelo yo biha naswona hi boheka ku rhurhela ndzi ta hlawula ndhawu leyi nga na mati lama tshembekeke misava leyi rimeke kaka naswona leyi nga fuwa ndhawu leyi hlayisekeke naswona ndhawu leyi ndzi nga ta kota ku rhumela mbuyelo wa mina hi xihatla.

Hi nga sungula hi ku basisa ndhawu leyi tihomu ti tshamaka eka yona hi kambela tihomu hi nkarhi ku sivela switsongwatsongwana hi hambanyisa swifuwo leswi nga hanyiki kahle.

Swilo leswi sivelaka mbuyelo wa matandza i ku nyika tinyanyani kumbe tihuku swakudya swa matimba ya le hansi vuvabyi no pfumala vuhlayiseko na maxelo yo biha.

Van'wamapurasi lavatsongo va nga tirhisa muhlovo wa swifuwo composed manyoro ya mati swirho swa tinhlampfi kumbe swimila swa nitrogen ku hlayisa mali.

Agri BEE yi kombisa nkombiso wa ku wu kufumeta mitirho ya ikhonomi ke hi ku pfuna vanhu vatsongo ku nga va mayelana na owner ya mintirho kumbe vuxokoxoko bya ntirho kumbe nkarhi wa ntirho.

Swakudya leswi virisiweke swi pfuna swinene eka rihanyo hi ku tiyisa khwiri ku lwisana ni mavabyi no lawula ndlela yo dya.

Van'wamapurasi va nga tirhisa tindlela ta ndhavuko to fana na ku cheleta hi hi voko kumbe ku cheleta hi dyambu ku hlayisa mati.

Ku pfumaleka ka mati nkarhi wo leha eka van'wamapurasi swi endla leswaku swimilana swi fa kumbe ku oma swifuwo swi fa kumbe swi hela matimba ntsengo wa swakudya wu hunguteka.

Ndzi tsakela tihuku leti fuyiwaka ekaya hikuva ta nandzika ti hlayisa rihanyo naswona ti velekiwa hi hi ndlela ya ntumbuluko.

Tinyimpfu ti nga susiwa xitsongwatsongwana hi ku basisa ndhawu leyi ti tshamaka eka yona ku susa timbungu no kambela tinyimpfu nkarhi na nkarhi.

Hi ku nyika vatirhi swilo swa vuhlayiseki swo fana na swimandlamandla hi ku dyondzisa vatirhi hi vuhlayiseki hi ku tiyisisa leswaku ndhawu leyi vatirhi va tirhelaka eka yona yi tshama yi basile naswona yi hlayisekile.

Va kota ku hlayisa mali naswona va kota ku kuma mbewu leyi va yi lavaka va tlhela va sivela na mavabyi lama ya hangalakaka hi ku hlangana ka ntumbuluko.

Nhlampfi leyi nandzihaka ku antswa i nhlampfi leyi tengeke hikuva yi na rivengo ra ntumbuluko a yi katsiwanga swihlanganisi.

Ina, masiku ya mpfula ya endla leswaku ntirho wa le purasini wu nga fambi ngopfungopfu loko ku ri purasi leri ri nga na mati yo tala kumbe misava yo famba vatirhi va le purasini va nga cinca nkarhi wo tirha kumbe va tirhisa maxelo ya le tafuleni.

Ndzi nga tiyisisa leswaku swakudya leswi phameriwaka swi na mimpfuno yo tala swi fanele swi katsa ma vitamin ti-mineral, ti-protein.

Ndzi nga hlawula nkarhi lowu mpfula wu nga yi nga tala ha wona leswaku ndzi endle swa vurimi ndzi hlengeleta mati ya mpfula ndzi hlayisa swifuwo swa mina.

Ku cinca ka maxelo ku vanga ku lahlekeriwa ka masimu mati na swifuwo leswi endlaka leswaku vanhu va muganga va rhurha leswaku va ta kuma vutomi lebyi hlayisekeke.

Hi ku rima hi ndlela leyi hlayisekeke ku hlayisa mati na ku tirhisa manyoro ya ntumbuluko.

Ndzi ta kambisisa swiyimo swa ntirho muholo ndhawu yo tshama rihanyo na vuswikoti byo kula.

Mfumo wu nga tumbuluxa mitirho hi ku nyika nseketelo wa swa timali ku dyondzisa vantshwa ni ku aka mabindzu.

Tinguluve ti fanele ku nyikiwa mati lama ya tengeke swakudya swa misava swakudya leswi nga na ti-carbohydrate, ti-vitamin, ti-protein na ti-mineral.

Avuxeni mulungu wa mina ntirho lowu ndzi wu tirhaka ndza wu tsakela swinene naswona ndza ti nyiketela eka ntirho wa mina kambe ku nghena kumbe ku tirha navusiku swa ndzi tikela swinene a ndzi kombela ku vutisa leswaku a swi nga ta koteka ku mi ndzi engetelela muholo kumbe mi ndzi nyika masiku yo wisa leswaku na mina ndzi ta tshama ndzi tiyile eka ntirho wa mina xana.

Tindlela ta ndhavuko to lava swakudya swa swimilana swi katsa ku famba hi le nhoveni ku tiva ximilana ku tiva nkarhi wo byala.

Miganga yi nga tirhisana hi ku hlanganisa van'wamapurasi ku tiva dyondzo ku pfula mabindzu na ku tirhisa thekinoloji.

Hlamba mavoko ya wena ni tibele ta homu timbela homu leswaku yi rhula khoma tibele ta homu hi matimba lama ringanelaka senga mavele ya homu kumbe timbewu ta homu hi ndlela leyi rhuleke languta loko masi ya homu ya nghena endzeni ka xibaya yitana lexi u xi vekeke laha hansi loko u heta ku yi senga u teka masi ya wena leswaku ya nga ngheni thyaka.

Moya wa mina wu le hansi ndzi titwa ndzi karhatekile ngopfu emoyeni hikuva ndzi tirhisile mali ya mina hinkwayo leyi a ndzi yi vekile hikuva na ntshembo wa leswaku ndzi ta kuma ntshovelo na mbuyelo lowu tshembekaka mpfula leyi kumbe maxelo ya ndzi onherile swinene naswona leswi swi ndzi karhatile ngopfu emoyeni.

Ndzi nga langutisa matirhisiwa ya vuhlayiseki ku katsa na swihambukelo ndhawu yo dya ni yo wisa matirhiselo kumbe muholo ya vatirhi ni rihanyo ra vona.

Ku averiwa nakambe ka misava i ku tirhisa tindlela leti nga onhiki misava naswona ti nyika matimba ku cinca ka misava swi nga katsa ku pfumaleka ka mati leswi nga onhaka misava ku cinca nakambe ka misava swi nga endla leswaku misava yi tshama yi hlayisekile naswona yi ri na rihanyo lerinene.

Swi endla leswaku muholo wa van'wamapurasi wu ya ehansi swinene hikuva va ta va va nga swi koti ku endla mali yo kota ku va hlayisa.

Ina swa boha leswaku munhu a va na inshurense ya switirhisiwa hikokwalaho ka leswaku loko switirhisiwa swo tshuka swi yiviwa kumbe swi onhaka insurance yi ta kota ku ku hakela.

Swi endla leswaku swakudya swi tshama swi ri kona emadorobeni. Swi endla leswaku swakudya swo aka miri swi tshama swi enerile. Swi endla leswaku ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi tlakuka swinene.

Ndzi nga n'wi nyika xikombiso hi murhi wa khombo murhi wa khombo loko u wu chela eka swimilana wu dlaya swimilana naswona wu endla leswaku swimilana swi nga vi na rihanyo lerinene. Loko u wu chela ematini wu dlaya tinhlampfi naswona wu endla leswaku mati ya tshama ya nga tengangi. Loko wu nghena eka swa misava wu endla leswaku vurimi byi nga ha koteki wu dlaya ti-vitamin ta misava.

Xinsin'wana xa le kaya i xintsongo naswona xi endleriwile ku tirhisiwa hi va ndyangu ntsena. Masimu lamakulu i makulu naswona yi endleriwile ku swa ku xavisa.

Ndzi tsakela swakudya swo tiyisiwa hikuva swi va swa ha ri na ntumbuluko endzeni ka swona a swi fani ni swakudya swo cheriwa emathinini hikuva swa le mathinini swi cheriwa tikhemikhali.

Swi pfuna ku tisa ku tshama kahle naswona swi hunguta makhombo swi tisa swakudya leswi fumaka.

Swi endla leswaku matiko man'wana va tiva swakudya leswi hi swi rimaka laha Afrika-Dzonga swi tlhela swi tlakusa ikhonomi ya hina hi ndlela yo hlamarisa swinene.

Swi ku nyika vutivi lebyi u nga ta hanya na byona ku fikela laha u hundzaka emisaveni. Swi endla leswaku u va na vukorhokeri ni matihlamulelo loko swi ta eka matirhelo ya le purasini.

Swi endla leswaku vadyondzi va kota ku vona matirhelo ya le purasini ni leswi byariwaka ni mabyalelo ya swilo.

Kokwana Tsakani ndza swi vona leswaku mi tsakela ku xavisa nsimu ya n'wina kambe tanihileswi mina ndzi nga dyondzela swa vurimi a ndzi kombela mi ndzi nyika yona nsimu leyi leswaku ndzi ta kota ku byala mihandzu ni matsavu hi kota ku xavisa hi kuma mali yo hi kota ku hi hlayisa laha mutini. Ndzi ta yi khoma kahle nsimu ya n'wina leswi ndza mi tshembisa.

Leswaku swi kota ku va kona nkarhi wo leha leswaku hi kota ku swi tirhisa na loko swi nga ha ri kona emasin'wini.

Swakudya swa ku fana na maphepha ya ti-herbs, timanga na mavele.

U fanele u va ni nongonoko lowunene u kota ku tirhisa timali naswona u dyondza hi vutirhi hi ntirho wun'wana na wun'wana lowu u wu endlaka.

Tikhemikhali ti endla leswaku misava yi tshama yi ri na swakudya leswi lavekaka leswaku yi kota ku endla leswaku swimilana swi kula swi hlayisekile naswona swi fuwile hi ti-vitamin na ti-mineral.

Ina swa boha leswaku a teka inshurense ya swa vurimi hikuva ku na makhombo lama nga endlekaka loko munhu a ri karhi a hanya ku fana na loko ko tshuka ku va na mhangu leyi onhaka nsimu ya wena insurance yi nga kota ku ku pfuna eka timhangu to fana na teto.

Tikhemikhali ti endla leswaku misava yi onhaka yi nga ha fuwi naswona yi nga ha rimeki. Leswi endlaka leswaku ku nga ha vi na swakudya swa le masin'wini eka ndhawu yeleyo ku tirhisiwa ka tikhemikhali.

Ina vurimi bya le madorobeni i bya nkoka hikuva byi endla leswaku madoroba ya tshama ya ri na swakudya swa le masin'wini. Ya kuma swakudya swa le masin'wini hi kusuhi naswona va endla leswaku vanhu va tshama va hlayisekile va ri na swakudya leswi lavekaka emirini.

Ndzi nga va lemukisa hi ndlela yin'wana yo rima yo hlayisa mbangu. Ndzi nga va tivisa hi matirhiselo ya tikhemikhali eka swimilana ni misava ni leswi yi onhisaka xiswona misava. Ndzi nga va tivisa hi khombo ra ku tirhisa tikhemikhali eka misava na switandzhaku swa ku tirhisa tikhemikhali.

A ndzi ta titwa ndzi tsakile swinene hikuva a ndzi ta tiva leswaku ndzi ta va wun'wani wa xiave xa ku hluvukisa madoroba lama nga kusuhi na mina.

A ndzi ta kurisa timanga na mavele na maphepha ya ti-herbs hikuva hi swona swilo leswi lavekaka ngopfu. A ndzi ta tiyisisa leswaku purasi ra mina ri tshama ri hlayisekile naswona swimilana swa mina swi kuma mati hi mikarhi hinkwayo.

Ya hundzisela mikhuva ya ntumbuluko matirhelo ya vuxaka ni matirhelo ya vurimi.

Misava loko yi nga sireleriwi yi ta kala swakudya naswona yi ta oma yi ta onhaka. Leswi swi ta endla leswaku laha dorobeni ku nga ri na swa ku tshama ku nga ri na swakudya yi ta tisa vusweti eka ikhonomi ya hina ya Afrika-Dzonga.

I ku hlayisa mbangu ku tiyisisa leswaku swakudya swi tshama swi ri kona emadorobeni na le switolo. Ku tiyisisa ndhavuko na ku aka rixaka.

I ximilana xa rihlaza lexi kotaka ku humesa oxygen hi matimba naswona xi teka carbon xi kumeka ngopfu Eastern Cape ngopfungopfu na le Karoo.

Swi endla leswaku u kota ku hlayisa mali u tshama u ri na swakudya leswi u swi lavaka hi mikarhi hinkwayo.

Ku nyika vatswari va masimu mpfumelelo wo tshama ni ku rima. Ku simeka mfungho eka ndhawu ya vurimi.

Byi endla leswaku vuhumelerisi bya swakudya byi tlakuka swinene naswona byi endla leswaku nxavo wa swakudya emadorobeni wu va wa le henhla swinene.

Tiya ya mint yi hunguta eku vereni ka khwiri naswona yi hunguta switlhavi swa le ndzeni.

Byi endla leswaku van'wamabindzu va ta va ta endla mabindzu ya vona emakaya leswi nghenisaka mali swi tlhela swi endla leswaku ndhawu liya yi tiveka hi swa vurimi.

Dyambu ri endla leswaku swimilana swi kota ku va na swakudya swa ku fana na ti-vitamin naswona swi kota ku kula swi hlayisekile.

I ku pfumala ndhawu yo endlela swa vurimi ehansi na ku lava swakudya swo basa.

Vurimi bya le madorobeni i ku rima ni ku kurisa swiharhi emadorobeni. Byi sungula ku duma hikuva byi nyika swakudya swo basa naswona leswi tshineleke.

U fanele ku kambela mati na oyili nkarhi na nkarhi u tiyisisa leswaku u tirhisa ti filter leti baseke.

U fanele a ya tihlanganisa ni va le vuhosini leswaku va kota ku n'wi tsemela ndhawu yo rima eka yona.

Masi ya tiyisa marhambu na meno. Ya nyika ti-protein ta minsiha ya tlhela ya nyika ti-vitamin leti pfunaka leswaku munhu a kula a hlayisekile.

Hi leswaku swimilana swi kula hi xihatla swinene. Swi tirhisa mati lama hlayisekeke naswona swi nga lavi misava.

A nga sungula hi ku lava nongonoko wa ntirho. A kambela misava ni ndhawu leyi a lavaka ku rima eka yona naswona a languta leswi a lavaka ku swi rima.

Ku lunghekela misava swi fambisana ngopfu ni masiku yo byala hikuva ku chela mati ni manyoro swi endla leswaku mbewu yi tiya naswona yi kota ku mila yi kula yi ri kahle.

Ku hlantswa mpahla ya wena no tlhela u yi veka eka ndhawu leyi baseke.

Ku va mbewu ya wena yi nga mili kahle naswona u tlhela u va na ntshovelo wa le hansi swinene.

Epurasini ra mina hi ta fuwa matsavu naswona ndzi ta byela vatirhi va mina leswaku va ambala swiambalo leswi hlayisekeke naswona va hlayisa switirhisiwa hi ndlela yo kongoma.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va hlayisa swakudya swa vona eka ndhawu leyi baseke naswona leyi hlayisekeke. Leyi yi nga na moya lowu tengeke lowu nga ta endla leswaku swakudya swi tshama swi omile swa ku swi nga boli.

Switirhisiwa swa tithekinoloji swa ku fana na ti-drone na tithekinoloji ta ti automatic leti tirhisiwaka eka swa vurimi ti endle leswaku vumundzuku bya vurimi byi tshembeka swinene.

Va endlela leswaku swi nga onhaki naswona swi nga omi ku kumbe ku nghenela hi moya kumbe mavabyi.

Ku hlola xitsongwatsongwana nkarhi na nkarhi na ku tirhisa switirhisiwa swa ntumbuluko.

Ku tshama eka ndhawu leyi nga basangiki naswona ku tirhisa mati lama ya nga na thyaka. Vatirhi va le purasini va nga enetisa leswaku va tshama eka ndhawu leyi yi baseke hi mikarhi hinkwawo naswona va kuma mati lama tengeke.

Byi nga enetisa leswaku khemi leyi cheriweke eka misava a yi onhi naswona a yi na switandzhaku swo biha. Va nga tlhela va enetisa leswaku van'wamapurasi a va onhi mbangu loko va va byala swibyariwa swa vona emasin'wini.

I ndzhati hikuva n'hweti leyi hi yona ku sungulaka ximumu ha yona. Vanhu va ku tala va by rhandza ku byala mavele na matamatisi.

Leswi swi endla leswaku u kota ku hlayisa mali naswona swakudya swa wena swi kota ku last-a nkarhi wo leha.

Loko purasi ri ri hava vatirhi na ntirho wu va ehansi swinene naswona vanhu lava sapulayiwaku hi purasi va kumeka va ri karhi va sogola swinene. Vatirhi va na nkoka swinene eka purasi.

E-e, loko ku titimela a ku dlayiwa ti-bacteria hinkwato. Leswi swi vangiwa hileswaku ti-bacteria tin'wani ta swi kota ku hlula xirhami tin'wani ti na matimba swinene.

Swi endla leswaku GDP ya laha Afrika-Dzonga yi ya ehenhla swinene naswona swi endla leswaku ku va na mitirho yo tala laha tikweni.

Vatirhi va fanele ku ambala swiambalo leswi hlayisekeke leswi sivelaka dyambu leswaku va nga tshwi ngopfu hi dyambu naswona va fanekele ku tshama eka ndhawu leyi baseke ya ku fana ni le swihambukelweni swi fanekele ku va swi clean iwa leswaku swi tshama swi basile naswona va fanekele va tiyisisa leswaku laha va tshamaka kona i ndhawu leyi baseke na mati lama va ma nwaka i mati yo basa leswaku na vona va ta tikuma va hlayisekile entirhweni.

Ku nga laveka kwalomu ka vo ma five thousand two thousand hikuva swilo leswi ndzi lavaka ku swi byala swi lava mali yo tala swinene naswona ndzi fanekele ndzi tiyisisa leswaku ku na mibedo leyinene ni swilo swo chela mati hi swona leswaku ndhawu liya ku va ndhawu leyi hlayisekeke swinene eka swibyariwa swa mina.

Ndhavuko wu hi dyondzise tinguva to hambana to byala swibyariwa swo hambana. Leswi swi endle leswaku swi olova leswaku hi swi tiva leswaku hi yihi nguva leyi hi nga kotaka ku byala swakudya swo karhi.

Ina, pulani ya bindzu yo sungula purasi ya laveka hikuva ku na swilo swo tala leswi lavekaka loko munhu a sungula purasi naswona swilo leswi swi lava leswaku munhu a va a ri na budget yo karhi.

Ku pfumaleka ka vatirhi eka purasi swi endla leswaku swilo leswi byariwaka emasin'wini swi va swa ntsengo wa le hansi naswona ntshovelo wa vona wu va wa le hansi swinene.

Ina, ku durha ka vatirhi va le purasini ku tlakukile swinene eka malembe ya sweswinyana hikuva sweswi ku na tithekinoloji leti endlaka leswaku ntirho wa le purasini wu famba kambe tithekinoloji a ku na ku na swin'wana ka swilo leswi ti nga kotiki ku swi endla Leswi swi endla leswaku vatirhi va durha swinene.

Ku lahlekeriwa hi ntiko wa swakudya na ku hlanganisiwa ka tikhemi to hambana eka swakudya.

A ndzi ta va lemukisa hi nkoka wa vona eka ntirho wa vona hikuva loko va nga ri ku endleni ka ntirho, ntirho a wu fambi naswona na mina ni nge vi na mali yo kota ku va hakela.

E-e, a swi hlayisekanga hikuva swakudya leswiya swi pimeriwile nkarhi lowu swi faneleke swi tirha ha wona. Loko nkarhi lowu wo za wu hundza na swakudya leswiya swi va swi nga ha ri kahle endzeni ka mathini.

Ku pfumaleka ka vuswikoti byo fambisa ntirho kahle na ku va ni switirhisiwa leswi nga .

Timbita, tihakelo ta manyoro tihakela ta ntshovelo na ti-machine to tsema.

Ku basisa swibyariwa no tiyisisa leswaku ndzi hlawula swibyariwa leswi tengeke.

Swakudya leswi titimelaka hikuva swakudya swo switimela swi va swa ha ri na ntiko wa swona wa ntumbuluko.

Kambirhi kumbe kanharhu leswi swi endla leswaku swakudya swa wena swi tshama eka ndhawu leyi tengeke naswona ku va ndhawu leyi yi endlaka leswaku swakudya swa wena swi tshama swi hlayisekile.

E-e, a swi olovi hikuva swakudya swa vona swi le kule na le madorobeni. Leswi swi endla leswaku profit ya vona yi va ya le hansi swinene hikuva transport leyi tirhisiwaka ku ta teka swakudya yi va yi ri ya le henhla swinene.

Leswi swi endliwa hikuva mapurasi yo tala ya chava ku hakela vatirhi naswona vatirhi vatirha ku vava eka mapurasi lawa.

Ina ndzi landzelela khalendara kumbe maendlelo ya maxelo loko swi ta eka nkarhi wa ku wa ku rima hikuva a ndzi lavi ku kuma leswaku ndzi luzekeriwa hi mbewu ya mina leyi ndzi yi xaveke ku durha naswona ndzi endlela leswaku swimilana swa mina swi kota ku kula swi hlayisekile.

I mixo kumbe madyambu loko dyambu ri nga hisi ngopfu. Leswi endliwa leswaku khemi yi nga vi ni matimba ngopfu eka swimilana.

Ndzi fanele ku tiyisisa leswaku ndzi ambarile swimandlamandla swa mavoko leswaku ndzi kota ku ta swi ti ku tisirhelela eka khemi leyi naswona ndzi fanekele ku tiyisisa leswaku khemi leyi a ndzi cheli ehenhla ka swimilana.

Movha yi endla leswaku u hlayisa mali leyi a wu fanekele ku yi tirhisa ku hira movha kusuka ehandle leswaku u kota ku rhwala swibyariwa swa wena Swibyariwa swi ta tshama swi lava ku yisiwa e emakete mikarhi hinkwayo naswona swi ta lava ku rhwariwa. Loko u ri na movha ya wena u kota ku hlayisa mali.

E-e, a yi ringanelanga vatirhi va le mapurasini va tirha ntirho wo tika swinene naswona mali leyi va yi kumaka hi awara i yitsongo swinene.

E-e swakudya swo titimela a swi cheriwa tikhemikhali a swi fani ni swakudya leswi cheriwaka emathinini.

A ndzi ta enetisa leswaku vatirhi va mina va hlayisekile hi mikarhi hinkwayo naswona va mbala timasiki na swimandlamandla leswaku va kuma ku tisirhelela. Ni tiyisisa leswaku swimilana swa mina swi cheriwa chefu yo kambela xi vuvabyi lebyi. Ndzi tlhela ndzi kambela ni le ka vatirhi va mina leswaku vuvabyi lebyi va nga va va ri na byona na. Loko munhu a kumeka a ri na byona a yisiwa ka quarantine laha a nga ta tshama a hlayisekile naswona a endlela leswaku a nga tluleti van'wani vatirhi va laha purasini.